Abantu bashayela baphuzile ngoba abawuhloniphi umthetho futhi abasabi ngoba akunabantu abakhulumisana nabo. Mhlampe umuntu ubekade eye emcimbini womndeni, usedakiwe uyahamba uyoshayela. Akekho omkhuzayo ukuthi cha ungashayeli ngizakuwisa mina ekhaya. Futhi banenkani kakhulu ngoba umuntu uzokutshela ukuthi kade ngishayela, angikaze ngenze ingozi yemoto angeke ngizotshelwa uwena mina. Kanti ukube mhlampe kuthiwa uma ubukade usendaweni yokuphuzela ubusuku bonke, kuba khona abashayeli, abantu abazothatha la bantu laba asebaphuzile babayise emakhaya. Bazi ukuthi iy'moto zabo zisele ziphephile kule ndawo beba kuyo bangazitholi ngakusasa. Inkani nje uma umuntu angayiswa ekhaya, angeze ukushayela ephuzile. Lokho kungagwema kakhulu iy'ngozi nasemgwaqeni kungagwema kakhulu iy'nto ezimbi ezehlela abantu ngenxa yokushayela uphuzile.

Kukaningi iyenzeka into efana naleyo. Sikezathi sihamba ngelinye lamalanga. Umshayeli wethu eshayela ngesivinini, engena emgwaqeni engenandaba nezinye izimoto. Futhi noma sikhuluma naye angasizwa ngoba waye phakamise umsakazo kakhulu. Kwathi sifika erobhothini kanti uma ethi uyadlula irobhothi livaliwe linjalo. Kwaqhamuka enye imoto. Le moto le nhlanhla leyo azange zishayisane kodwa zacishe wacishe enza ingozi enkulu. Umshayeli wale enye imoto waphuma ezomkhuza ukuthi hhayi bo ndoda ngendlela oshayela ngayo ayilunganga kuzolimaza abantu la emgwaqeni. Wathi efuna ukulwa umshayeli wethu sambonisa nathi ukuthi kade sikhuluma nawe sikuncenga ungasizwa ngenxa yalo msakazo owushayela phezulu. Kwathi masekuphela-ke sidlula lapha erobhothini selivuliwe irobhothi washayela kangcono, sabona ukuthi okungenani usizwile, kodwa hhayi wayesithuse ngempela.

Ngingakhetha kakhulu ukuthi kulungiswe imigwaqo yokuhamba kwezitimela, ngoba la ngakithi iy'timela azisahambi ngenxa yokuthi imigwaqo inqanyuliwe ayisasebenzi. Ngalokho-ke ngingakhetha ukuthi kulungiswe yona ngoba isitimela yindlela elula esiyikhethayo uma singenayo imali eyanele yokugibela amatekisi. Ngingakhetha yona kakhulu ngoba sizosizakala nathi siwumphakathi ukuthi isitimela sibuye futhi sihambe la ngakithi ey'teshini zethu, ngoba siyazidinga kakhulu.

Into engingayenza mina ukuthi ngishintshe isikhathi sokuphuma endlini. Uma bengijwayele ukuthi ngiphuma endlini ngo-seven ek'seni, sengizophuma ngo-half past five ekuseni noma ngo-six, ukuthi ngibambe ibhasi laka-six. Kuthi noma lingafika emva kwesikhathi kodwa isikhathi sami sokuthi ngiye la ngiya khona sisasekhona. Ngizokwazi ukufika ngesikhathi esanele. Yiyo into engayenza ukuthi ngenze izinto zami zibe lula, ngingabi late.

Ngingahlela iy'nto zami ngokuthi ngiphume ekuseni. Ngithathe ibhasi lokuqala eliya edolobheni lasekuseni. Ukuthi noma engabe elasemini liyafika lifika ntambama mhlawumbe, mina ezami izinto sengizenze zonke. Noma lokho kuzenza ukuthi ngilinde isikhathi eside edolobheni ngoba ngingazi ukuthi elilandelayo elizoza edolobheni mase libuyela emuva lizobuyela nini. Kodwa mina ngizoyenza ukuthi ngithathe elasekuseni ngenze zonke izinto ekumele ngizenze. Bese-ke ngilinda ibhasi elibuyela emuva. Elayi noma ngobani iskhathi ngoba izinto ezibalulekile sengizenzile.

Esikhathini esiningi uma leyo nto iyenzeka, umshayeli uvamise ukuthi athi makubuyiselwe imali emuva, ikhishwe kabusha ukuthi kuzobonakala ukuthi ubani ongayikhiphanga imali. Uma kungatholakali ukuthi ubani ongayikhiphanga imali, abanye abashayeli bavame ukuthi bathi-ke nizoyigcwalisa le eshodayo, uma ningayivumi leyo nto leyo, yena uzothatha imoto ayibuyisele emuva erenki. Ngakho-ke esikhathini esiningi abashayeli bayayigcwalisa imali uma ishoda, ukuze bafike la baya khona ngoba isikhathi nabo siyabashaya. Bafuna ukuya ekhaya.